Ke rekile data ya mashome a mararo ha ke so qete le hora e se fedile ke batla ho tseba na athe ke eng e jellang data athe ho etsahetseng ka data ya ka e ke soka ke e tshwara.

Le nna mokgotsi e ntenne taba ena ya data e felang ka sekgahla tjena o e kenya hona jwale ka mora metsotswana feela e se fedile ha wa etsa le lebaka leo no nahanne hore o tla tla o le etsa. Ke nahana hore mohlomong re baleng hore na tjhelete ena re rekang data ka yona mohlomong ka beke kapa ka kgwedi ke bokae re kopaneleng re rekeng Wi-Fi kapa router re behe ho e mong wa rona mo a dulang teng re tlo boloka tjhelete haholo fela.

Nna ha ke motho a dulang a rekile data beke le beke, empa ke motho yane a sebedisang di starter pack tse ngatanyana. Jwale ke ya tseba hore ha ke sheba starter pack se itseng. Ba na le di-special tsa eng ha ke sheba se itseng ba na le di-special tsa eng. Ka tsela eo ke kgona ho boloka data ke kgona ho reka data ya fifty ranta e be e lekane beke tse pedi, bekeng yane hape ke reke e nngwe e lekane ho fihlela kgwedi e feela.

Nna di-data bundle tsa ka ke di reka hona mohaleng ona wa ka. Ha ke sebedise le konteraka mme ke nahana ke hobane ha ke motho a dulang a qeta data ya ka ka tsela eo jwanong wena tlo ko bontshe hore nna di bundle tsa ka ke di reka network-eng efe o tsebe ho boloka tjhelete. Ha o entse tjena ena na o tlo kgona ho fumana ya motshehare kaofela mme o bo ba le ya bosiu ena ebile ke e rekang o fumana le di-minutes tsa hore o founele batho ba tsona.

Atjhe, mohatsaka ke nahana nna taba ena ya data se ke tla e tlohella moputso ha o nyolohe mosebetsing empa data ke e reka beke le beke. Tjhelete ya feela yona ya nyoloha ekare se ke tla e tlohella sefapano se re tla buwa ka mohala feela ena se ke utlwile ke kgathetse ke hula ka thata.

Ke qeta ho fumana molaetsa o njwetsang hore data ya ka e tla tla e fela hara mpa bosiu mme ha ke so e sebedise ho hang. Ke yona ne ke fihla ka tlung ke tshwara tshwarane le ntho tse ke di ntshwereng. Empa ke ya bona hore e ntse e setse e le ngata ha ho na hore le ka kgona ho ho fetisetsa yona letsatsi le latelang mohlomong kapa e se ke ya fela bosiu e sale le mphe matsatsinyana ke tla kgona ho e sebedisa.

Ditjhelete di fedile ke ho reka data kgwedi le kgwedi. Jwale re kopa hore le kenye di-Wi-Fi mabenkeleng a fapaneng moo le tsebang hore rona setjhaba sa lona ke moo re tsamayang teng ha le e behile mohlomong dikhoneng tsa diterata re kgona hore re e sebedisa jwalo ka seterata kaofela re se ka pakella ha le etsa sena taba le thusitse setjhaba sa lona haholo feela.

Ke nahana hore ke qalelle ho rekisa data. Data ya ka ke tlo kgona ho e sebedisa ke tlo kgona ho e rekisa ka founu kapa ke ipulele lona lebenkelenyana le lenyenyana la ho rekisa data hobane ke ya ba bona batho hore ba e hloka.

Wa e tseba data e tura hakaakang hore o ka tlo nka phone ya ka wa bula data wa e qeta o re jwanong ke tlo etsa jwang hobane ke hloka ho e sebedisa ha o e qetile tjena ore ketlo e nka kae ke tlo e reka ka hobane ha ke na tjhelete ya ho reka e nngwe. Ke swabile haholo fela ke maitshwaro a hao?

Ke rekile data bundle ya mashome a mahlano ke ena ke lekile ho e kenya ha e bonahale hake tsebe na ho senyehile kae ha ke tlo kgona ho e sebedisa mme ke ya e hloka data ena ke kopa le nthuseng le mpheng e nngwe kapa le bone na ena e kena jwang mohaleng ona wa ka.

Ke tlo qala ka hore ke shebe di-email tsa ka jwalo ka motho a ntsa batlana le mosebetsi tlamehile ke qale teng. Ka mora moo ke kene WhatsApp mane ke shebe na melaetsa e ke e fumaneng e tswa ho bo mang ebang hona le batho ba tlamehang ke fetise molaetsa ho bona ke qalella hona WhatsApp mane. Ka mora moo ke ya kena ha ke batlana le mosebetsi ke tlo di romela di-C-V tsa ka data ena e kenang le yona e ngata.

Wa tseba ka sekgahla seo motho o rekang data ka teng e fela ekare o e sebedisitse ka ntho tse ngata ka nako eo o butse phone ya hao fela. Ha ke tsebe na le etsang data moo kapa mohlomong ja nou se le fokoditse ka tsela e nngwe e makatsang empa ditheko tsa lona ntse di phahame ha e re thabise hobane pele kwa o lo kgona ho reka five ranta o reke data-anyane e ka o qhoba letsatsi kapa a mabedi hona jwale ha re na le data ya letsatsi kapa a mabedi. Re hopotsa nako tseo tsa kgale tseo ho no le monate ho sena ntho ena ele etsang.